Ho bapala dipapadi ho ka re thusa haholo setjhabeng mme hape ho ka thusa batjha ba bangata. Ho bapala dipapadi ke tsela e nngwe hape ya ho ikwetlisa, hape ho bapala dipapadi ho o ka thusa hore batjha ba se ke ba nahana dintho tse leng hore di bula le bona. Hape ho tla fedisa bosinyi ho ja ha dithethefatsi ke batjha le kimo hare ha bana ba banana.

A di-coach-ra kapa batsamaisi ba rugby ba ka bula di-bursary kapa di-scholarship ho batho ba mose mawatle ho ba mema. Hore ba tle ba tlo bapala rugby ka kwano, ba kene sekolo sa rugby ka monana. Hore ho kgonwe ho bona hore ke mang a tsebang ho bapala papadi enana ka botswa pelo. Papadi ya rugby e ka hola haholo.

Ke ne ke ka bapala netball ka hore ke yona papadi e leng hore ke hotse ke e rata haholo, e fela ha ke kgone ho e bapala ka hore ha ke sa kgona ho matha jwalo ka pele, ka ke ile ka robeha lento nakong tse fetileng. Ke ne ke ka rata hape ho tola ke bapale dipapadi tsa ho tola e fela, ha ke tsebe ho tola. Ke ne ke ka rata hape ho bapala papadi ya bolo mme hape jwalo ka se ke hlalositse hore ho matha ha ke kgone ho matha ka hore ke ile ka a lemala lento, ha nne ke wa mohlanne ke bapala netball ha ntse ke tla ke hola.

Ho re re batla ho iphumana re le ketsahalo e itseng, re tshwanetse ho ntsha bojohle bo renang le bona, re bapale ka bojohle bo renang le bone mme re etse bonnete ba hore re a fenya.

O ka ikwetlisa ho tswella pele ka sa pele di-push up, ka hoo di-push-o di matlafatsa mesifa ya sefuba mahetleng le maotong. Sa bobedi, ke ho tsamaya ka lebelo ho ntlafatsa bophelo bo botle ba pelo, ho matlafatsa maikutlo le ho eketsa matla. Sa boraro, di-squads di matlafatsa mesifa ya maoto, letheka le mokokotlo o ka tlase. Sa bone, matshwafo a ntlafatsa le ho lekalekana le ho tenyetseha le ho matlafatsa mesifa ya maoto le letheka. Tsa bohlano, mapolanka a matlafatsa mesifa ya mantlha, a ntlafatsa boemo mme a matlafatsa botsitso ka kakaretso.

Batjha ba bangata ba ka natefellwa ke dipapadi tsena. Mme ha ba bang bona ba ka tshaba le ho nka karolo, hobane ba ka tlase ha kgatello ya ho sa batle ho tshehiwa ke batswalle ba bona.

Ho bapala haholo ka founu, ho etsa hore o lahlehelwe ke nako ya ho etsa mosebetsi wa ka tlung. Jwale ka ho hlatswa dijana, ho hlwekisa, ho hlwekisa kamore ya hao kapa ho pheha. Hape, ho etsa hore o lahlehelwe ke nako ya ho bala le ho sebetsana le mosebetsi wa hao wa sekolo. Hape ho bapala haholo ka founu ho etsa hore o lahlehelwe ke boroko. Ka hore nako e ngata o robala bosiu haholo mme ha o tsoha hoseng, o kgathetse ha o kgone ho etsa letho. Hape ho bapala haholo ka founu ho etsa hore o se ke wa ba le nako ya batswalle ba hao ka hore nako e ngata o dula o ikwalletse ho bapala ka founu.

Ho ikwetlisa ho thusa ka ho matlafatsa le ho ntlafatsa pelo ya hao. Le ho tiisa yona pelo hape, matsoho, maoto le mmele kaofela, mme hoo ho ka ho thusa hore o phele sebaka se setelele. Hape ho ikwetlisa ho thusa hore o se ke wa ba le mahlaba a mangata-ngata mmeleng haholo ha ntse o tla o tsofala.

Ho bapala di-game founong ha se ntho e mpe, empa le tshwanetse ho hlokomela le ho bontsha batswadi di-game tse leng hore le batla ho di kenya difounong. Ka hore baqhekanyetsi ba bangata ka ntle ka mo, mme jwalo ka lona ka le le bana, ha le no kgona ho hlalohanya hore o ho etsahala. Baqhekanyetsi ba sebedisa di-game tse ngata di founong ho jwetsa bana hore ba hapile dikete kapa sekete sa ditjhelete. Mo eleng hore ba tlo etsa hore bana ba patale, seo se tlo etsa hore bana ba qetelletse ba utswitse ho batswadi. Mme ba patala ntho e leng hore ha e teng ha e phele ha se ya nnete, e fela e le baqhekanyeditse, mme jwale he ke tshwanetse ho etsa bonnete ba hore jwalo ka le le bana ba ka le bapala di-game tse hantle.